Malome ke motho ya ka bang setho se seholo sa lelapa, mme hangata o nka karolo e kgolo ho thusa ho tataisa le ho fana ka tshehetso ho malapa. Malome a ka boela ba le boikarabelo ba ho hlompha lelapa le ho ba fa maikutlo a bohlokwa, le ho ba tshehetsa ho ba le kamano e ntle le sehlopha sa hae sa malapa. Ha rangwane yena a ka ba le tataiso le tshehetso ho bana ba hae le ba lelapa kakaretso. O , o nka karolo e kgolo ka ho tataisa bana, ho ba fa maano a bophelo le ho ba thusa ho ithuta le ho hola. Rangwana boetse o emetse ba lelapa.

Phoso e qadile ha batho ba batla ho etsa tjhelete ka pele, ba se kgathale ho re fabriki e ntle kapo e matla. Hape re ka thusa ka ho re re lokela ho batla disebediswa tsa kgale tse sebediswang ho etsa diaparo tsa setso jwalo ka lesela la moriri wa setso, le ho fumana disebediswa tse tshwanang le tsa pele. Ha re ka sebedisa thepa ena, re ka netefatsa ho re diaparo tsa setso di tla ba le sebopeho sa pele. Re lokela ho ba la thuto le tlhokomelo mabapi le mokgwa eo, ho ho sila le ho roka le ka mokgwa oo wa setso. Ho bohlokwa ho re ba bang ba ithute ho sebedisa mekgwa ya kgale, ho ha ba sebetsa ka thepa ya setso.

Ho bohlokwa ho itsitlallela meetlong ya rona. Meetlo ke karolo ya bohlokwa ya setso sa rona, mme ho ho boloka le ho itlhalosa meetlong ya rona, ho thusa ho boloka le ho hlompha history la tsebo le tliso tsa rona. Meetlo ke mehlodi ya bohlokwa ho boloka history le mokgwa wa bophelo o batho ba teng pele ho rona. Ha re ntse re itsitlallela meetlong re thusa ho fetisisa ditselo tsa rona ho batjha le ho boloka bakeng sa bokamoso.

O halefisa mofu ho boloka ka lekoko la nku e neng hlajwe kgale, ha se ntho e hlokahalang kapa e amehang ka moralo wa setso kapa ho boitsitso ba setjhaba. Ka tlwaelo ho boloka morero wa ho hlompha setso le meetlo ho bohlokwa. Ho etsa sena ho ka lebisa ho tshenyeho e sa hlokahaleng ya setso kapa ho qoba o tlo ya lefa. Le ha ho le jwalo ho itshitlehile ka setso sa sebaka se itseng, batho ba bang ba ka ba le mekgwa ya setso e bonang.

Morena wa nnete o lokela ho ba le bohlale bo botle le ho ba le kutlwisiso e pharalletseng mabapi le maemo a setjhaba. Le ho etsa diqeto tse loketseng le tse nang le toka. O lokela ho ba motho ya ileng a nka maikarabelo ka dintho tsohle tsa hae, le ho etsa ho re setjhaba se be le bophelo bo betere. Ba iphang borena kapa bona morena ba sena matla a pele le boikarabelo ba nnete, ba ka ba le kahlolo ya ho ba lekotlo. Ho ipha mohlala wa Morena, ha o tshwane le tumelo e nepahetseng kapa le setso se tlotlileng. Ba iphang morena ba ka, na kanna ba etsa ho re ho be le mathata a setjhaba le ho senya kutlwano le kutlwisiso.